Re apara diaparo tsa Sevenda mme di tswelelapele ntse batho ba dira mesese e mešwa e mare pila-pila ga di sa tshwana le tsa kgale, e fetogile gone jaanong go na le mesese ya teng go na le ditlhako go na le di fetogile thata.

Ee, fela ga o apere sentle o itlhomphile, o apere sentle.

Ke wa ma-Xhosa ka gonne o mephato-phato, o di-colour-colour o montle thata.

Nnyaa e le robe ka gonne motho o itlhophela se a batlang go se apara diaparo tsa setso gale di le teng di tswa kgakala le bo ko kwa rona. Mongwe le mongwe o aparang selo se se sa siamang ya be e le ene se se kgethegileng gore o batla go apara seaparo seo ga nkabe e le gore o batla apara setso nkabe a apere diaparo tsa setso, jaanong o batla go apara diaparo tse a ikgethetseng tsona.

Go na le dilwana tsa go ikgabisa tse di bontshang gore o na le tšhelete, go na le fashion-e e bontshang gore e ke ya o na le ditšhelete diaparo tsa bo . Tsa setso o ka se itse gore motho ke motho u kapa ke motor ka gonne mongwe le mongwe o kgona go apara se a se batlang setso se sengwe le sengwe se a se batlang, jaanong kry-e o sa itse gore o apere setso seo ke gore ke sa gagwe kgotsa o ikgabisitse o se ratile.

O thoma go apara dikhethe, o bofa le tuku le tšale mo magetleng ka gonne o ile kotisa ko bogadi.

Go na le bkgwera jwa banna le botlhale jwa basadi.

Diaparo tsa setso ga di tshwane le diaparo tsa basadi ba segompieno ba ba tlang go di apara, basadi ba gompieno ba batlang go ntsha dinama tsa bone kwa ntle. Setso sa rona sone se na le nako e e leng gore e na le diaparo tsa bašwa, tsa basadi ba ba nyetseng, tsa basadi ba ba tlhokafaletsweng ke bontate, go na le diaparo tsa bone diaparo tsa bone di farologane.

Diaparo tsa segompieno di tsamaya sentle le tsa setso tsa rona. Setso sa rona sa segompieno se pila se ke sa maemo a kwa godimo ba re ba se rekile go phatlhalatsa kgale motho ga a apere setso, go a bonala gore o apere setso le letsela la teng le pila gore di pila.

Ditiro tse di farologaneng di rotloetsa ka gore go na le mafelo a e leng gore basadi ba segompieno ba ya ko ona, o kry-a ba apere diaparo tse dikhutshwane ko masong ga go iwa ke dilo tse ditsong ko bofelong ke goya ka gore motho itshwereng, ke maitshwaro a motho le ka mokgwa o a leng ka teng, go tlo dirang gore motho a apare pila, setso ga se na molato.

Fashion-e ya segompieno e batla fela go ngoka go ngoka batho ba botlhe mo botshelong ba segompieno go na le banna ba e leng gore ke basadi ebile go na le basadi ba e leng gore ke banna, jaanong fashion-e ya segompieno e batla go akaretsa batho ba botlhe gore go sa nna le o o salang ko morago gore nna ga ke na diaparo ka ntlheng ya gore nna ga ke amogelesega mo lefatsheng, e amogetse batho botlhe.

Basadi mo segompienong banna ga ba sa bona ele batho ba e leng gore ba botlhokwa ba bona e le batho ba e leng gore ba ka ba utlwisa botlhoko ka gonne basadi ba ikemetse, basadi ba batla mebereko, basadi ba batla bophelo bo bo pila ga go sana mosadi o batlang go nna ga e a godisa bana basadi ba itumela, jaanong banna ba batla gore gatelela ka gore ka go utlwisa botlhoko ka gore rona re tlhakane re le basadi ba bangwe.

A ke re go na le dipoleke tse e leng gore di batla o apare setso go na le matsatsi a batlang gore o apare setso empa ra be re batla apara setso se se pila se se se leng setso sa rona o sa apare ka tsela e wena o e batlang ka bontle bo wena o bo naganneng. Jaanong batlhami ba fashion-e ba leka go dira jalo ba dira ka go kgotsofatsa dipelo tsa rona gore ke apere setso sa ka eng mare ke sa apere ka tsela e nna ke e batlang, ka mosese o mo jaana, ka sekete se se jaana, ke apere ka mokgwa o nna ke batlang.

Diaparo tsa Setswana di ntšhafaditse diaparo tsa Sexhosa, tsa Sezulu di ntšhafaditse diaparo tsa Sevenda diaparo tsa setso di ntšhwafale ditso di diriwa ka ditsela tse di farologaneng tse di pila thata.